Taba ena ya hore ha ele nako ya hore o tle tleliniki e tsamayang hobe ho romelwa basadi fela, tshwanelo e lokiswe. Ke nahana hore tshwanelwa tleliniki e tlise baoki ba babedi, wa monna le wa mosadi hore banna le bona ba kgone ho thuseha.

Matsholo a bophelo a banna a na le dikgaello tse kang lefu la tswekere, lefu la pelo le mafu a kelello. Mme tsena di ka ntlafatswa ka hore banna ba je hantle, ba robale hantle hape ha ba ka tlohella ho tsuba.

Ngwaneso, ha ke nahane hore taba eo o qetang ho mpolella yona, ke taba e tlo thabisang batswadi. Empa ke nahana hore ha rena monyetla, tlameha re ba tsebise ka ntho ena. Hobane ha re ka thola, o tla qetelletse o hlahetswe ke mathata a mang ka la hosane. Ke ka hoo ke reng batswadi tlameha re ba tsebise e sa le ka nako.

Ke nahana hore boimana ba batjha dikolong bo bakuwa ke tshotleho, le bojwala le maemo a mang a etsang, maemo a mang a ka lapeng a ka etsang bana ba qetelletse ba entse ntho tse tjena. Hona ho ka qobuwa ka hore bana ba rutwe ka ntho tse jwalo dikolong le hore ba rutwe ho itshireletsa.

Ho bohlokwa hore o nwe meriana ya hao ya TB hobane hona ho ka qeta TB. Hape ho etsa hore o se ke wa tshwaetsa batho ba bang ha bobebe. Empa ha o sa nwe meriana ya hao, TB e keke ya fela hape o tlo tshwaetsa batho ba bang ha bobebe. Hoo ho tlo etsang batho ba bangata ba qetelletse ba kutse.

O ka kgona ho hlalohanya sekolo se molaong le se seng molaong ka hore sekolo se molaong se ngodisitswe kapa se tsebuwa ke batho ba molao kafo maponesa. Hape sekolo se molaong o se bona ka hore ntho e nngwe le e nngwe ya yona e tsamaya ka molao. Empa sekolo se sa ngodiswang ha sa, empa sekolo se seng molaong ha sa ngodiswa hape ntho tsa teng ha di tsamaye ka molao. Hape se sa ngodiswang o bona ka hore bana ba ileng teng ba .

Ke hopola ka letsatsi le leng re le ka phapusing sekolong. E mong wa baithuti mmoho le nna ke ha a hohlola ha bohloko. Yaba baithuti mmoho ba bang le nna re a tswa re mathela ka ntle. Ka hoo, ne re tshaba hore le rona re tla ba le yona COVID-19.

Ke founela sepolesa tjena ho kenya tletlebo ka shopo e rekisang meriana ya boiketsetso. Shopo ena ke e tsebile ka moahisani wa ka hobane maobane ke ne ke re ke lo kopa moriana, ke ha a mpolella hore yena moriana wa hae o se a o reka ngakeng shopong eo hobane meriana ya shopo eo ba rekisa ka ditheko tse fatshe. Ke ha a mpontsha le sekupu sa moriana oo, ke ha ke bona hore ena yona meriana ke ya boiketsetso.

Prep e thusa ka hore HIV e se ke ya tlala mmeleng ha ebe e se o o tshwere. Hape e thusa ka hore batho ba se ke ba tshwaetsana. Tsela tse ding tsa ho thibela HIV ke ho sebedisa kgohlopo, hape ke hore o se ke wa robala le batho ba bangata.

Ke dumellana le sona seno. Hobane tsela tsena tse ding tse hothong, tseo ho ntsotho ho thibelwa pelei ka tsona ha di sebetse ka nako tse ding. Hape tse ding tsa tsona ha di sebetse hohang. Ke ka hoo, ena eleng yona tsela e nepahetseng ya ho thibela pelei.

Ha ke so ha ke so sebedise tsela ya hore meriana e tliswe ho nna ke shopo ya meriana. Empa ke nahana hore sena se etsuwa ka mohala wa thekeng. Ee, nka thabela hore ho tliswe, ke tlisetswe meriana hobane hona ho ka etsa hore kebe le nako e ngata ya ho etsa mabaka a mang. Hape, ka nako tse ding motho o kule haholo hore a ka tlalatlala a ya dishopong.

Ke ile ka ikutlwa ke halefile ha mokganni eo a re ha se phoso ya hae hore ke dula hole hobane le nna ha se phoso ya ka hore ke dula hole.

Ke nahana re le dingaka, tshwanetse re kenye kopano le bo mme bana ba motseng. Re ba rute ka kotsi ya meriana ena eo ba e tshasang sefahlehong.

Malwetse ao a sa a sa foleng ao ke a tsebang, ke le lefu la HIV, lefu la tswekere le mefuta e meng ya dikankere. Lefu la HIV le tshwaetsana ka thobalano le ha o ka ama madi a motho a nang le HIV. Tswekere yona motho a nang le yona o kgona ho e, kgona ka ho nwa dipidisi, le hore a je hantle le hore a se ke a tsuba.

Ee, nka di reka disebediswa tse hlayang di-platform-ong tseo hobane e se e le yona tsela e bobebe ya ho bapisa dihlahiswa. Metjha ya ditaba tsa setjhaba e se e le yona moo batho ba bangata ba kopanang teng, ba kgonang ho bua hantle. Empa nka se reke dintho tseo ho motho ya sa tshepahaleng.

Ke sulafalletswe haholo ho utlwa seo o se buang o le titjhere. Ke a ipotsa ke lebaka le feng le etsang o ske wa dumela ngwanaka a je dijo tse fepuwang bana ba sekolo, empa ke tseba hore dijo tsena ke tsa bana bohle ba sekolong. Ke a ipotsa hore ba lefapha la thuto ba e tseba .

Dingaka di tshwanelwa hore di fe lekgotla la dinyewe bopaki ba hore motswadi ke yena a ntse a sa ye tleliniking.

Batswadi ba ka thusa ho ntlafatsa mananeo a ho fepa bana dikolong ka ho kenela mananeo ao ba thuse ho pheha dikolong. Hape se seng seo ba ka se etsang ke hore ba botse bana hore dijo tseo ba di jang sekolong di hantle kapa jwang. Hape se seng batswadi ba ka se etsang ke ho kopanya tjhelete hore ha dijo di sa lekane baithuti, o kgone ho ntshuwa tjheleteng eo batswadi ba e ntshitseng ho rekwe dijo.